lokuqukethwe okufanele abantu abasha abanethonya emphakathini balubeke phambili ukuze bakhuthaze izethameli zabo ezincane, ngokusebenzisa amaselula kakhulu ukuze ba-advertise, okanye bakhangise izinto lezo abazenzayo. Ukuze bakwazi ukuthi bakhuthaze izethameli zabo ezincane.

Izinselelo ezingase ziphakame ngokusebenzisana kwabo, ngokungakutholi ukuxhumana okubenelisayo bobabili, kwazise baza izinto ezihlukahlukene, omunye uthwebula izithombe, omunye uyapheka. Ngakho bangase baswele into efanayo abangakhuluma ngayo, lokho bese kwenza kubenzima kakhulu ukuthi baqhubeke bakhulume, futhi basebenzisane. Ukuxazulula lokhu, kufanele omunye amuvumele omunye akhulume ngokwakhe, nomunye amuvumele omunye akhulume ngokwakhe. Futhi babone ukuthi izinto abazenzayo zihlobene ngayiphi indlela, ukuze bengezophelelwa yilokhu abangase bekhulume ngakho.

Ukuze ngikhuthaze abadlali bami engibathandayo, ngingaye ngiphe labo abenze kahle umklomelo, futhi ngikhulume ngabo eqenjini ngigqugquzele abanye ukuba bafane nabo. Futhi ukwenza kwabo okuhle ngingakushayela ihlombe kakhulu kanye namanye amalungu eqembu. Isimo somdlalo onengcindezi enkulu ngingasilawula ngokuthi kube khona ukwelulekwa ngaphambi kokuba umdlalo uqale, ukuze bangene enkundleni sebekhululekile. Kuthi nalapho umdlalo usuphelile, ngabe bahluliwe, noma bakhonile ukuphumelela, kube khona isimo sokwelulekwa kubona.

Ukuze kuqinisekiswe ukuthi abafundi bayamela amasiko abo, lapho behlonipha amasiko abanye. Ngaphambi kokuba kuhanjwe kuyiwe kulelo, kuleyo-youth sport festival, kungadingeka ukuthi bafundiswe kabanzi ngamasiko abanye, namalungelo ezinye izizwe. Batshelwe nalokho abangakulindele abangase bahlangane nakho, ukuze bangathuki lapho sebethola amasiko ahlukile kunawabo. Futhi kufanele kugqugquzelwe kakhulu ukuthi amasiko abo bayawathanda, futhi noma ngathiwa ikuphi okunye, abakubonayo baqhubeke nokugxila kumasiko abo.

Imicimbi yezemidlalo yamazwe, iyahlanganisa imikhosi yokudla, umculo, namasiko ahambisana nemiqhudelwano. Lokhu kwenzeka ngoba, ngesikhathi amazwe avakashelana, kuyodlalwa, kuye fanele kuthi adle ukudla kwakuleyo ndawo, alalele umculo wakuleyo ndawo, futhi ahambisane namasiko akuleyo ndawo. Ngakho kwesinye isikhathi, iqembu liye lihambe nabalandeli abazithola sebecula amaculo asezweni labo. Futhi beqhakambisa namasiko abo ekuhambeni.

Imidlalo ingabasiza kakhulu abantu ukuthi babhekane nengcindezi noma izinselelo zempilo, ngoba lapho beya emidlalweni bayaye bazivocavoce, kanti ukuzivocavoca kuyasiza kakhulu ekubhekaneni nengcindezi. Nangaphandle kwalokho, bathola ithuba lokugxilisa umqondo wabo kwenye into. Kanti futhi izinselelo zezempilo zingaba, zingameleka ngokuzimbandakanya kwezemidlalo, ngoba umqondo uthola ukucabanga ngendlela eyehlukile.

Yebo, bonke abafundi kumele babambe iqhaza emidlalweni owodwa wesikole. Lokhu kuqinisekisa ukulingana, nanokuthi bazizwe bephethwe ngendlela efanayo, futhi kuvundulula amakhono, kwenza ukuba yilowo nalowo mfundi alithole ikhono lakhe uma lingasemidlalweni noma cha. Kanti uma benganikwa abanye ithuba, konke lokho angeke nhlobo kuze kubonakale.

Izikole zingalibamba iqhaza elikhulu ukuqinisekisa ukuthi imidlalo iyajabulisa kunokuba ibe nokuncintisana ngokweqile. Kufanele kube khona labo abaluleka ngengqondo ngokwezemidlalo ukuze bakwazi ukugqugquzela abantwana ukuthi ukwehluleka emdlalweni, akufani nokwehluleka empilweni, futhi into ebalulekile ukuzibandakanya emdlalweni kunokuthola umklomelo.